Dipheto tsa thuto, ditokomane tse di feletseng, boitshwaro le botshelo jwa moithuti kgotsa diphitlhelelo tse di oketsang, mo dikarolong tse dingwe puo kgotsa motlhomo mo sekolong se se kgethegileng le boemo jwa madi mo sekolo se se ikemetseng.

Karata ya sekoloto ke sesadisa madi se se letlelang motho go adima madi mo bankeng kgotsa mo setheong sa madi a se duela morago ka ditsholofetso tse di rileng. Go na le ditlhwatlhwa tse di amanang le yone.

E ama credit sekoloto le bokgoni jwa gago jwa go fiwa karata ya sekoloto, fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, banka e kgotsa setheo sa madi se tla sekaseka sekoloto sa gago, le mokgwa wa gago wa go adima le go duela madi. Fa sekoloto sa gago se le bobe bank ke e ka gana kopo ya gago.

Diphoso tseo di tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke go kopa karata tse dintsi ka nako e le nngwe le go se ipeele moemedi kgotsa sa potso ya gore ke eng o batla karata le go se itse credit score ya gago, gape le go se ipeye moemedi wa tshireletso fa o se na hisetori.

Ke go itumelela ka se o tla se amogelang le se o tla se duelelang, le go itshireletsa mo ditumalanong tse di masisi, gape le go nna le kitsiso ya boikarabelo jwa gago, le go netefatsa gore tumalano e lekana le seemo sa gago, gape le go sireletsa ditshwanelo tsa gago.

E thusa ka temogo ya madi le kamano ya yona le go tsaya ditshwetso tse di siameng fa o batla karata ya sekoloto. Go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata ka gonne go thusa mo go itseng se a se tsenang mo go sone pele a dira tshweetso e kgolo ya madi. O tlhaloganya jang karata ya sekoloto e o e dirang le gore o kgona go bapisa le go kgetha karata e e siameng, le gore o kgona go ikeletsa budget-e ya karata ya sekoloto.

Go bula sekoloto go akaretsa karata ya sekoloto, loan, kgotsa mokgwa tirisano mongwe wa kalafi ya madi. Ke tshwetso e kgolo mme banka kgotsa setheo sa madi se tsaya dilo di le mmalwa pele se ka dumela go go adima. Se credit , moputso debt to income ratio, mokgwa wa go laola madi, ditokomane tse di feletseng, seo se kopang le boleng jwa tefelo.

Overdraft facility ke kgonego e banka e e nayang moakanyi ya gore a ka kgona go goga madi a.

E ama tuelo dife tse di amang batho ba ba dirisang madi a fetang se banang le sone mo akhaonyeng ya bone ke gore fa ba tsena mo overdraft go itse tuelo tseno go thusa gore o tile go tshwara o sa itebetse mme o kgone go laola madi ka botlhale.

O feleletsa o le mo se kolotong se se kwa godimong ka ntlha ya dituelo tse di bokaneng. O ka se kgone go laola budget-e ya gago ka ntlha ya diphoso tsa go feta madi, o ka senya credit record ya gago mme seo sa ama bokamoso jwa gago jwa kalafi ya madi.

Tsela tse di ka dirisiwang go fokotsa madi a o a duelang fa o adima mo bankeng ke go tlhopha mofuta wa sekoloto o o siameng le morokotso o o kwa tlase, le go kopa palo e e tshwanetseng o se adimi go feta se o se tlhokang, gape le go tlhopha nako e e lekaneng ya tefo le go bala le go tlhaloganya tumalano ya sekoloto.